Kunzima ukufuya iinkomo zobisi kuba kufuneka uzikhathalele mihla le, kufuneka zitye ingca esempilweni ukuze zizokwazi ukwehlisa ubisi olufreshi kwaye kufuneka uzijongile impilo yazo rhoqo.

Loo nto ingenza ukuba imihlaba ibe mincinci ukuba kungabiwa ngokutsha komhlaba, kuba kuzosala imihlaba emincinci. Loo nto yenze ukuba abantu abalimayo bangabi neendawo ezinintsi zokulima kwaye ulimo lushokoxeke ngakumbi.

Abantu bakuthi abasenawo umdla ekulimeni kuba amanzi kwiindawo esihlala kuzo aye athande ukungaphumi, anqabe kwaye neemvula azisani kakhulu. Loo nto ibangela abantu bonqene ukulima.

Iindlela ezintsha zokufuya zingabanceda kakhulu balapha eMzantsi Afrika ukuba bazazi, bayazi ukuba xa ufuye loo nto ithile uye uyiphathe njani, ingakumbi kweli xesha langoku.

Ndicinga ukuba bayayidinga imfundo esesikweni ukuba bakwazi ukuvelisa ukutya okusempilweni kwaye bakwazi ukuvelisa kakhulu iimveliso ezo abazilimayo.

Ziye zibe khona izixhobo zokunyanga imfuyo kodwa azifikeleli kumntu wonke kuba ziye zithengiswe ezinye zazo ezivenkileni kwaye kufumaniseke ukuba ixabiso lazo liphezulu. Ngoko omnye umntu angakwazi ukuzithenga de imfuyo yakhe ife.

Ingayimbono entle leyo yokuba sithenge iinkomo. Kodwa ke amabisi wona awafani. Kodwa ngokokucinga kwam ubisi olu luphuma enkomeni lolona lufreshi kunolu luthengwa evenkileni, kuba oluthengwa evenkileni luyakwazi ukuthi kanti beliveliswe kwinyanga ephelileyo.

Ndingasivuna, ndisivase, ndabelane nabanye abantu ukuze singonakali phaa egadini, kuba abantu hleze ithi kanti bayasidinga nabo.

Urhulumente kungafuneka ancedise ekukhupheni izinto ezenza izityalo zingafi kwaye zikhule kakuhle ngexesha lembalela ukuze abantu bengalambi.

Ihoko yam yehagu ndingayakha ngezitena zomlotha ukuze ingadiliki, ndiyivule ibe ngamagumbi amabini ukwenzela xa ihagu izele amantshontsho xa esekhulile ahlale odwa. Ndivule imingxunya emincinci ngezantsi ukwenzela xa ndiyicoca buphume ubumdaka buphumele ngaphandle.

Ewe, kunganceda abahlali bandise imithombo yabo kodwa ke ukutya kwasendle kungafuneka umntu aqaphele phambi kokuba akukhe akutye.

Ndikhetha iimbotyi ezikhenkcezisiweyo kuba zona zihlala zifreshi. Ezinkonkxiweyo andizazi ukuba zagalelwa nini kwaye zihlale ixesha elingakanani.

Umfuyi wenkomo ukukhusela amakhalane ezinkomeni zakhe kungafuneka emane eyisa ediphini qho ngexesha lokudipha iinkomo okanye azithengele eyakhe idiphu emane ezidipha ekhayeni.

Uphawulo lweenkomo liza kundinceda kuba xa ndinenkomo ethe yalahleka kuze kube lula ukuyifumana.

Abafundi bale mihla baye bonqena ukufunda ngezolimo kwaye bayakonqena nokulima emakhaya. Bafuna izifundo ezihlala eziofisini umntu. Uba neentloni nokuba anxibe i-work suit alime igadi, kanti umsebenzi nawuphi na ubalulekile kwaye nemfundo ngezolimo ibaluleke kakhulu.

Bangazuza lukhulu kuba kubalulekile wonke umntu akwazi ufunda ngokulima kwaye ukuba bangenza ngolo hlobo ingaba bancede abantu abaninzi, kuba imisebenzi inqabile. Ngoko kungcono umntu alime aziqalele ishishini lakhe.

Ndingasoloko ndizicheba iigusha zam xa uboya bazo uninzi okanye xa ndiqaphele ukuba zinamangolwane ukuze zingachaphazeleki kuba zingaze zife okanye zosulele nezinye.

Ingaba luncedo kakhulu kuba abanye abantu bayanqwenela ukufunda ngokulima, qha nje babethwa yimali yokufunda kuba kwezinye iindawo ukufunda ngegadi kuyabhatalelwa.

Kukuba bakhe amanzi emithonjeni okanye emilanjeni ukuze bankcenkceshele izityalo zabo zikhule xa kunqabe imvula. Bakhongozele namanzi.

Ndingabaxelela kakuhle ukuba baqaphele iigusha ziyakuthanda ukuhamba imimango emide kwaye loo nto ingabenzela ukuba balahleke. Ngoko ndingabaxelela ukuba ndiza kubakhapha xa befuna ukwalusa iibhokhwe ndibancedise.

Okwalo mzuzu ndisahleli phantsi ndingazikhangelela i-job okanye ndizenzele igadi yam ekhayeni, khawube ndithengisa okwalo mzuzu ndisalinde leya i-job bendiqhele ukusebenza kuyo njengomfama.

ELimpopo kunye naseDurban imvula iye ithande ukunqaba kwaye kukhula ibhanana kunye nomthi weswekile neemengo nama-apile.

Ukuba urhulumente angakhupha izixhobo zokulima kubantu abalulutsha ndiyacinga ukuba bangaye babe nomdla wezolimo.

Inkqubo yokubuyiselwa komhlaba inganceda kakhulu ekuvuleni amathuba emisebenzi kwiindawo esihlala kuzo ezilalini. Loo nto ingabangela ukuba abantu balime ze bakulima, bavune bathengise izityalo ezo bezilimile. Ndicinga nokuba i-crime ingaye inciphe kuba umntu uza kusoloko ebhizi.

Iintsuku zokulima kuphakathi evekini xa ungumntu ongasebenziyo kubaluleke kakhulu kuba ngee-weekend zininzi izinto eziye zenzeke mhlawumbi funeka uye emangcwabeni okanye uye kumzi onomsebenzi.

Ukufuya iihagu kubalulekile ukuba uye uthengise iihagu zakho xa zikhulile okanye uthengise inyama yazo uzenzele imali.

Kulungile ukuba babaqeqeshe abafama kuba loo nto iza kubangela basebenze ngokuzimisela.